Intombi ekhulelweyo ivumela ukuba kugqithe iinyanga ezininzi engahlolwa ngugqirha, oko kungabangela ukuba kungafumanisi izifo ezikho anazo ezingaba nobungozi emntaneni zingafumaneki kwangethuba. Loo nto inobangela uba umntana lowo angaphili okanye umntana yena uzawuba semngciphekweni wezifo ezo kwaye angafumani abe engafumani kakuhle ukutya and stuff.

Ukusebenzisa amachiza oxinzelelo lwengqondo kona kukodwa akuyenzi akuzenzi iintloni kwaye akujongisi. Kodwa xa uhleli endaweni enabantu abangenalwazi ngokugula kwengqondo kuye kunyanzeleke ukuba ube neentloni okanye ugugusheke namayeza akho kuba abo bantu baza kubona njengomntu ongaphelelanga, ongaqinanga kakuhle for ukuba bangamphatha njengomntu opheleleyo.

Ngaphezu kokuba ezo venkile ziqhelekileyo zasekuhlaleni zenza kube lula ukufumana amayeza, ndicinga ukuba akukhuselekanga ukunikisa ngamayeza angaphandle kwembalelwano evela kugqirha okanye ungayazi ncam isigulo lo mntu anaso. Ke ngoku andivumelani ncam na loo nto.

Ewe, ingakumbi lo mzekelo sendiwunikiwe apha. Abasebenzi abaqashi basezimayini bona ndiyazi ukuba baye babanike iimaski ukugquma iimpumlo nemilomo khona ukuze bangawuphefumli olwaa uthuli. Okwesibini into aye babe nayo zizinqa xana beqhuba iitraki. Loo nto ke baye bancedwe ngokuthi bahambe bebabini okanye bebathathu khona ukuze batshintshisane, bangahlali ixesha elide esitulweni, yeah.

Ewe, ndinalo kwaye ndicinga ukukhupha umithi olungafunekiyo lukhuselekile xa uyenza kwindawo esemthethweni. Umzekelo xa uye ekliniki okanye esibhedlele uye ulifumane olu ncedo olufunayo, ke ngoku ndicebisa uba abantu baye khona kunokuba baye ebantwini abangekho mthethweni abazobashiya beneengxaki ngakumbi.

Xa ungumntu ophila nokukhubazeka kuye kungabikho lula ukufumana iinkonzo zonyango ozidingayo. Umzekelo xa uthe wafika kugcwele kakhulu ekliniki okanye esibhedlela, kugcwale kangangokuba oomongikazi okanye abo bantu balungisa imigca yokulinda abakwazi ukuniathenda, baye bathi abantu abakwaziyo bona ukuzihambela mhlawumbi okanye abangakhubazekanga bakugqampe bakutsibe. Ushiyeke wena usalindile apho babe bona bebefika emva kwakho baphume phambi kwakho kuba bona bekwazi ukutaka tanci bafumane uncedo.

Ewe, iyancedisana kuba xa kusenziwa loo misebenzi yesiNtu kuye kubekho amalungu osapho. Into ethi awuzubakho wedwa, into ekuxelelelayo uba awuyiva wedwa le ntlungu. Bakhona abanye abantu abafila le nto uyifilayo, ngoko ke sukhathazeka awuwedwanga.

Kungafundiswa uluntu ngokukhubazeka like people awareness campaigns. Okwesibini, banganikwa amathuba emisebenzi afanayo nabantu abangakhubazekanga. Umzekelo bayekwe babe ngootishala okanye sibe nootishala abaninzi abakhubazekileyo khona ukuze abantwana baqhelane nalaa nalaa nalaa nalaa ngqondo yokuba kukho abantu abanje kwaye abantu abanje nabo bamkelekile ekuhlaleni, kwaye khona ukuze bacalucalulwe ke.

Iba nalo igalelo ekutheni iye ibakhuthaze ukuba baqale bahambe bayozitshekitsha ukuba banjani ngokwasempilweni. Kodwa ke ayinaligalelo litheni ngoba emva kokuba iphelile loo nkqubo nabo baye barhoxe babuyele emva. Ngoko ke kudingeka inkqubo ezoqhubeka unyaka wonke, lonke ixesha isoloko ikhona, khona ukuze nabo basoloko befuna ukuya ekliniki.

Njengomntu oyindoda ndiyakathathu, kane kwiziko lezempilo ukuyohlolwa kuba ezinye izigulo endiye ndibe nazo ndiye ndikwazi umelana nazo njengendoda ndingasiboni ke ngoku isidingo sokuya kwiziko lezempilo.

Ucwangcisontsapho lunika abantu besifazane ixesha lokuba bazilungiselele ukukhathalela umntwana ngokwasengqondweni nangokuba ngumama nje, generally. Loo nto ke iye ithi uba baza kuba ngabazali abakulungeleyo kwaye bazawumelana nayo yonke imicelimingeni abajongana nayo ekukhuleni komntana kuba loo nto bazawube bebeyilungiselele ngelaa xesha becwangcisa. Nokuba loo nto bebengakhange bayicinge kodwa bazokwazi ukuba nendlela yokuba basebenze ngayo ngendlela elungileyo.

Amadoda ngoku ngokulandela la ntetho ithi, indoda ayikhali, aye angafuni ukubonakala njengabantu ababuthathaka. Nto leyo ethi baza kuyigcina kubo yonke into abacinga uba bazothi xa beyibonakalisa ebantwini ibe ibaveze njengabantu abangakulungelanga mhlawumbi ukwenza into okanye ukuba sekuhlaleni okanye into eza kubenza bangathathelwa kwizinga eliphezulu okanye kwizinga elokuthatha abantu ababhadlileyo. Nto leyo ke izothi bazogugusheka bagule ngokwasengqondweni bangafuni uncedo kuba bezawucinga ukuba abantu abazobajongela phantsi, ke ngoku loo nto imoshe i-ego yabo.